Isiteleka samabhasi singenzeka ngezizathu ezimbalwa ngokuvamile ezinhlobene nezingxabano phakathi kwabashayeli bamabhasi nabaqashi. Kuvame ukuba izingxabano zamaholo kanye nezenzuzo noma izimo abasebenza kuzona ezingekho zinhle.

endaweni yangakini engathembekile futhi evamisile ukufika sekuphuzile, ungathatha izinyathelo ezimbalwa ukuze uthuthukise amathuba akho okufika ngesikhathi osihlelile njengokuhlela phambili, nokuhlola amashejuli ebhasi.

Sithini isikhathi sokulungisa imigodi emgwaqweni? Ingabe ukulungiswa kuzoba nomphela noma okwesikhashana?

Umshayeli webhasi kunendima ebalulekile kakhulu ekuqinisekeni ukuphepha kwabagibeli phakathi kohambo lwabo .

Abashayeli bamatekisi bangase baphikisane ngokushintshwa komzila noma ukufinyelela emzileni othile, futhi ezindaweni ezimatasa abashayeli bamatekisi ngezinye izikhathi bancintisana ngomgibeli oyedwa.

Mngani, njengoba uvakashele eKapa kufanele noma ikanjani uhlole ibhasi le-MyCiti. Ingenye yezindlela ezilula nezithembekile ukuthi ungazungeza idolobha lonke leKapa.

Imigodi emigaqweni iyakhungathekisa. Imigodi ingabangela izingozi nokulimala, kanye nokulimala kwezimoto.

Ngingapakisha ukudla okulula okokudla kanye nezinketho ezinemisoco ezifana nokudla okulula nezithelo ezintsha .

Amatekisi ayindlela yokuthutha edumile eNingizimu Afrika ngenxa yezindleko eziphansi nokutholakala kalula ngasikhathi sonke.

Umbono wami wokusetshenziswa kwamakhadi amabhasi ukugibela amabhasi esikhundleni semali kuwugculisa, nokunciphisa ukuphatha imali eMzansi Afrika.

Uma nginohambo olude, ngingakhetha ukuhamba ngebhasi kunokuba ngihambe ngendiza noma ngezinye izinto zokuhamba ngoba kuzongibiza kancane emalini.

Ngiserenki enkulu yamatekisi engingayijwayele angazi ukuthi izimoto eziya lapho engiya khona zingayikuphi, bengingakhuphukela komunye wabashayeli ngibuze ukuthi ngingayithola kuphi itekisi efanelekile. Bengizokhombisa ukusaba nokuthobeka.

Angikaze ngiyeke ukushayela imoto yami ngenxa yokukhuphuka kwamanani kaphethiloli, kunalokho ngihamba ngezinyawo uma ngikwazi ukuya seduzane.

Uma izinkampani ezigibelayo ezifana no-Uber no-Bolt zinikeza izaphulelo zabafundi kunganyusa kakhulu izimfuno, amatekisi singawatholi.

Abagibeli abasebenzisa izimoto ze-Uber noma i-Bolt bangaqinisekisa ukuphepha kwabo, ikakhulukazi ebusuku ngokucinisekisa imininingwane yabashayeli bezimoto.

Indlela efanele nelungile yokubamba isiteleka samatekisi idinga ukuhlela nokucophelela, nokuxhumana ukuze kuqiniseke ukuthula.

Umbono wami wokunyuka kwentengo kaphethiloli, kunemiphumela emikhulu kwezomnotho nezenhlalo.

Ngijabulela kakhulu ukuhamba ngebhasi amabanga amade ngenxa yemibono ebukekayo ezweni.